Ndiye ndibethakale kakhulu kuba ndiphuma kwiveni kawonkewonke ndinayo ingxaki endinayo okanye kukho indawo ebuhlungu apha kum emzimbeni.

Ewe, kuseyiyo kuba kuye kudibane iintsapho. Kulapho abantu baye bamanyane khona babe mnye.

Isikolo sasezilalini nesikolo sasedolophini sohluke kakhulu kuba esasedolophini akho nto ungayifumaniyo khona kodwa esasezilalini zikhona izinto eziye zingabikho ezibe bezikhona apho ubufunda khona kuqala. Kwaye ikwenza loo nto ungazivi njengomntu owamkelekileyo kule ndawo ufunda kuyo ngoku, uhlale ucinga ngala ndawo usuka kuyo.

lekhankatha lomkhwetha kukuba isoloko ihlale ijongile ukuba umkhwetha unjani, udinga ntoni kwaye yintoni into efuneka ilungisiwe phaa kuye.

Injongo yokulobolisa kubazali bentombi ecelwe umtshato kukuba abazali bafuna ukubona umntwana wabo ephuma kowabo besiya kuzakhela indawo yakhe apho azoqala khona ubomi bakhe, azakhele ifemeli azakhele umndeni.

Ndingabacacisela ngendlela ababona ngayo izinto ndibabonise ukubana babona ngendlela engekho rayithi kuba nabantu bangaphaya kwamanye amazwe bayafana kwaye nendlela abazenzayo ngayo izinto banawo namasiko.

le ngxaki kukuba zibe khona iinkqubo zabantwana ekuthethwa kuzo isiXhosa apho abantwana bazawukwazi ufunda ngolwimi lwabo kakhulu kunokuba kusoloko kubekho iinkqubo zabantwana ezi kuthethwa kuzo isiNgesi.

Ukumcaciseleni kwam ngentonjana ndingamcacisela imvelaphi yayo, ndimcacisele okubana kutheni isenziwa kwaye kudinga kuthini ukuze uyenzelwe nokuba kudingeka ntoni.

Ukuba bendinozikhethela ukuba ndizawuhlala bendinokuhla elokishini kuba zininzi izinto endinozifumana nolwazi endinolufumana ngaphezu kokuhlala ezilalini.

Ndicinga ukuba bangavuya kakhulu ukuxhasa abanye abantu kuba ngehlobo abaphathwa ngalo bantu emizini yabo iyabakhuthaza laa nto ukubana baphume ngaphandle bayobabonisa abantu okubana baphetheke kanjani kule ndawo bakuyo kwaye benza njani izinto.

Ulwaphulomthetho endikhe ndizive ezilalini kukuba abantu babe iimfuyo zabantu, abantu batshiselwe ezindlini abantu, baqhekezelwe ezindlini.

Umqa, ugalela ithanga emanzini ubilise ugalele ityiwa. Xa ithe yabila ungaphinde ugalele umilimili umane udubela ide ibe yile nto ufuna ibe yiyo.

Kukuba ibuyisa isidima sekhaya lam kwaye kuphela kujongeka kakuhle ekhaya ebantwini.

Xa ufuna inxiwa kwilali ethile funeka uhambe uyothetha nosibonda kuqala ukuze avume, kulapho ezinye izinto zizolandela.

Into endinobaxelela yona kubana xa befika endlini eyona nto iphambili kukuba bathethe ulwimi lwabo isiXhosa kwaye ndibakhangelele nomntu oza banceda elwimini labo.

Ndiziva kakubi kakhulu kuba ukuhamba umgama omde ngeenyawo ngeyona nto edinisayo kakhulu kwaye edumbisa neenyawo zam.

Ndingaziva kakubi kakhulu kuba ngoku izinto azisenziwa ngehlobo belisenziwa ngalo kudala kwaye izinto ezenziwa ngoku zohluke kakhulu kunezi zakuqala.

Andicingi uba sisasebenza kuba kweli xesha langoku umntu ubelekela esibhedlele apho afumana khona uncedo kakhulu.

Bafundiswe ukuziphatha, bafundiswe kwa ukuzenzela izinto ngokukwabo bengaxhomekeki ebantwini nokukwazi ukujongana noluntu.

umntu ozoncedisana nomntwana ezifundweni zakhe, ozoncedisana nomntwana ukwazi ukuhlula phakathi kolwimi lwakhe nezinye.